Ndicinga ukuba kubalulekile ukuba abasebenzi basefama bafumane imfundo ukuze bakwazi ukuphucula imveliso, baqonde iindlela zale mihla zokulima kwaye baqinisekise ukhuseleko emsebenzini wabo.

Lunongenelo loba iziqhamo zihlala ixesha elide zikhuselekile. Ukukhuseleka ekungcolisweni, nezakhamzimba zihlala kakuhle.

Indlela eluncedo ngayo igadi esemva kwendlu inika ukutya okutsha, iphucula ukutya okusempilweni kwaye kwehlisa iindleko.

Ndingaqala kancinci nje ngeenkukhu ezimbalwa. Ndikhethe iintakumba ezizala kakuhle nezondla ngendlela efanelekileyo. Ndisebenzise ukukhanya kwelanga, iinkukhu zidinga ukukhanya kwelanga, ndize ndiqokelele amaqanda kakuhle.

Imifino efana neetapile, ibhetruthi, kherothi, spinatshi, brokholi, le mifino iyakwazi ukulimeka ebusika kwaye ikhule kakuhle.

Ucwangciso ngcono, izivuno esiphezulu, ukonga iindleko, ulawulo lweziphumo nezifo kwaye nokusebenzisa izixhobo ngokufanelekileyo.

Aluncedo ukonyusa imveliso yokulima, ukudala amathuba emisebenzi kuluntu, nokugcina ukukhulisa imali yangaphakathi nokuphucula ubomi babantu.

Ungalungisa indawo yokuhlala iinkukhu, ukhethe iintakumba ezifanelekileyo ngokuxhomekeka kwinjongo yakho. Zondle kakuhle uzigcine iinkukhu zikhuselekile.

Zityebile ngeprotheyini, zinefayibha eninzi kwaye zinezakhamzimba, ii-vitamins.

Ukuthatha ikhefu emsebenzini kunceda ukuphumlisa ingqondo, ukunciphisa ucinzelelo noxinzelelo engqondweni, nokuthintela iimpazamo ukuba umntu udiniwe.

Ndicinga iingenelo zamaxesha okuphumla emsebenzini kukunciphisa ukudinwa kwabasebenzi, nokunciphisa ukucinga nokusebenzisa ingqondo. Nabo bayakudinga ukuthatha amandla ukuze baphinde basebenze kwakhona.

Isityalo esibizwa ngokuba ngujongilanga imbewu yaso iyatyiwa njengesinekhi kwaye inempilo. Ujongilanga kukhutshwa neoyile kuye.

Indima edlalwa ngamakhosikazi kumsebenzi wasefama ubalulekile kakhulu. Bagcina izilwanyana, ucoceko nogcino isidlo nokwenza imveliso yasekhaya.

Andicingi ukuba kulula ukulima umbona ngoba ukulima kufuna umsebenzi onzima. Imozulu inefuthe elikhulu ekulimeni umbona, kuxhomekeka kwimvula kunye namanzi.

Ukuzikhetha kakuhle iintsuku zolima kubalulekile kakhulu ngoba kuchaphazela impumelelo yolimo. Kunceda izityalo zikhule kakuhle kwaye kuphucula izivuno.

Ukudideka phakathi kwe-hemp nentsangu yokuthengisa, ukonakala kwesithunzi nesiko kunye nokwenza ixabiso lentengiso lehle.

Njengomongameli weli lizwe impendulo yam enokuba yimbali nesebenzayo, siza kukhupha inkxaso yemali ekhethekileyo kubalimi abatsha kunye noncedo ngezixhobo zokunkcenkceshela.

Ukufuya iinkomo, imicelimngeni ngokufuya iinkomo ngumsebenzi omkhulu obalulekileyo kakhulu kwezolimo kodwa imicelimngeni mininzi. Kufuneka ukutya okwaneleyo, amanzi acocekileyo. Izifo nezitshabalalisi ezifana ne-foot and mouth disease, umhlaba ongonileyo okufuneka indawo enkulu yokulalisa nokutyisa.

Umqwayito wenziwa ngenyama yenkomo eyomileyo. Izinto ezifunekayo yinyama yenkomo eyomileyo, iviniga, ityiwa yesafula, umgubo wetshili kunye nezinye izinto.

Ukufuya iihagu kufuneka ukutya okwaneleyo nokusemgangathweni. Iihagu azifani zixhathise kakuhle kwimimoya, kwiimvula okanye kubushushu obukhulu.

Njengomlimi oxabise umsebenzi wakhe kubalulekile ukukhusela izityalo ngokusebenzisa izibulali zinambuzane ezikhuselekileyo.

Ngumsebenzi onengeniso kakhulu, angenza nabantu baxakeke kakhulu emakhaya. Imicelimngeni ephambili ngokufuya iigusha, izifo neentshulube, imozulu embi kunye ukuzala kwazo nokhuseleko lwamathole.

Xa isityalo se-hemp sidlulisa i-pollen, crossing pollination ngokwesiNgesi, kwisityalo kunochaphazela kakhulu izinga lesivuno sentsangu, ngokuncipha komgangatho wentsangu nokwehla kwisivuno.

Ngexesha lembalela ndicinga ukuba kungasetyenziswa enye indlela yokunkcenkceshela izityalo. Kwaye kutyalwe izityalo ezikwaziyo ukumelana nembalela, ezikwaziyo ukukhula ebunzimeni, ezifana nezambane lasehlabathini, iimbotyi nombona okhawulezayo.

Ndicinga ukuba abazali abafuni abantwana babo basebenze ezifama ngoba bawubona umsebenzi wasefama njengomsebenzi wokuzikhoboza kwaye bawubona njengomsebenzi ongakhuselekanga. Ndicinga ukuba babona njengomsebenzi ofanele abantu abadala.

Kuthathwa ipesika evuthiweyo ivaswe, isikwe, yomiswe.

Ukuze ube ngumntu ofanelekileyo uba makaqeshwe emsebenzini wasefama funeke ibe ngumntu owomeleleyo, physically fit ngokwesilungu, onolwazi okanye amava kwezolimo. Nomntu owaziyo ngokhuseleko emsebenzini, understanding of safety practices.